Ziningi izinguquko ezikhona esizukulwaneni mayelana nokudla kwe siZulu. Ukudla kwe siZulu asisakudli ngendlela efanele ngoba nathi abazali bethu bebe ngasakudli, bekuyimvela kancane, besikudla uma ngabe kunemicimbi noma ngabe kugujwa usuku usuku lwamasiko, manje njengoba seku yithina nakhona kusaphindeka kona lokho. Ukudla kwesintu kuyimvela kancane futhi kudliwa kancane, akufani nokudla lokhu kwesingisi okuthengwayo okusheshayo, kona kudliwa njalo futhi yonke ingane iyakwazi. Njenga manje ukhona izingane ezingazi ukuthi kukhona into ebizwa ngemfino, ezingayidli ngoba nakhu nabazali abasayidli.

Amahubo esintu nomculo wesintu kuyinto ebalulekile. Kudala sasinezalukazi ezazihlala nathi phansi zifundise ukuba kwenziwa kanjani uma uwumuntu ophila ngokwesintu bezisiculela amaculo esintu. Namanje-ke kusengaba yinto eyenziwayo leyo, kube khona izalukazi eziphumayo zifundise abantu ngesintu nendlela yokuziphatha. Amaculo esintu angaqoshwa kube khona kumakhalekhukhwini bethu, atholakale futhi kuzo zonke izindawo. Kungabi ukuthi kuzoba iculo nje elizoculwa uma ngabe umndeni uhlangene bese liphelela lapho. Kulezinsuku, imindeni ihlangana kancane.

Kuningi ukudla kwesiZulu okuya ngokuya kungasavamile kulezinsuku okufana namatabunga, amadumbe, amabhece, isijingi. Lezo zinto lezo thina njengentsha yamanje sizibona engathi ukudla kwabantu abadala nakudala, asikuthathile ekhanda. Futhi kuvamisile ukuthi iningi lethu singakwazi ukukupheka.

Ikhona ingoma yesintu engiyaye ngiyithande kakhulu enamagama athi, wesibali uma ekuhlula ombuyisela ekhaya. Njengoba kulesi sikhathi samanje siphila esikhathini se-GBV, abantu besifazane bebulawa kakhulu. Le ngoma isho ukuthi uma ngabe usukhathele umakoti wakho, ungabombulala, ngcono umbuyisele kubo kwakhe, akwazi ukuqhubeka aphile impilo yakhe. Ungayinqamuli ngoba nakhu wena ubone ukuthi usukhathele uyena. Ngiyayithanda le ngoma ngoba iyisifundiso kwabantu besilisa ukuthi uma ngabe sekuhlule, usumbona ukuthi sokungaphezu kwamandla, mbuyisele ekhaya kubo.

Esengikubonile ukuthi izinhlanga lezi eziningi lana eNingizimu Afrika seziphila impilo efanayo. Kuyaye kube ukuthi nje izinto esingazinaki lezo. Uma uhlala nomuntu owolunye uhlangu uyaye ufunde ukuthi naye kukhona indlela aziphatha ngayo ecishe ifane nale yakho. Ngakho-ke kufanele kuvulwe izindawo lapho kuzohlala khona abantu abahlukene, bacobelelane ngolwazi nendlela yokuziphatha ukuthi, uma mina ngingumSotho ngiziphatha ngale ndlela nomunye futhi uzoziphatha ngalendlela.

Yebo, umshado uyinto ebalulekile futhi nakule sikhathi samanje, useyinto ebaluleke kakhulu. Uyisisekelo sika nkulunkulu futhi usekeliwe nasemazulwini. Uyindlela yokuhlanganisa imindeni emibili, kube umndeni owodwa, wakhe ubudlelwane obungasoze banqamuka. Kungani ngicabanga kanjalo? Ingoba umshado uyayibumba imindeni futhi uyayiqoqa imindeni kanye nokufundisa izingane, nokuzala izingane zizalelwe ekhaya elifudumele elinomama nobaba. Ingane iyakwazi ukuthola izifundiso ezivela kubo bobabili abazali, kunokuba ithole izimfundiso zomzali oyedwa.

Kubalulekile ukuba umuntu ayazi ayazi indabuko yakhe, azazi ukuba ungubani. Uma ungalazi izolo lakho, ngeke ulazi ikusasa lakho. Kubalulekile-ke ukuthi umuntu azazi ukuthi ngokwesiko lakhe ugqoka kanjani futhi uziphatha kanjani, kanye nokudla afanele ukukudla. Lokho kuyakwazi ukusakha isimilo somuntu nendlela yokuziphatha kwakhe uma ephakathi kwabantu. Indlela yokugqoka iyakuveza isimo sakho sempilo nokuthi ukweliphi izinga lempilo uma ukuze nomunye okubonayo ngisho engakwazi akwazi azi ukuthi uzothi uma ekhuluma nawe akhulume kanjani, njengoba kwaziwa ukuthi umuntu wesifazane oseganile uyaye efake isidwaba. Ngaleyo ndlela nawe uzothi uma umncane umbona ukwazi ukuthi uma ukhuluma naye uthi mama. Nowubaba futhi naye uzokwazi ukuthi uthi ba, noma untanga wakho uzokwazi ukuthi ukhulume naye ngendlela